Ndicinga ukuba itekisi ayikhuselekanga ukogqitha ibhasi ngoko ibhasi ikhuselekile kuba indlela eyakhiwe ngayo nendlela iphakamile kuneteksi futhi abaqhubi bakhona abahambi ngesantya esiphezulu ekubeni izintlobo ezahlukeneyo ze-transport ndisoloko ndikhetha ukusebenzisa ibhasi ngenxa yaloo nto.

Ndidla ngokuyoyika ibhasi eneedekha ezimbini, ibonakala ngathi unguchinchi okanye isesichengeni kuba iphakamile ngoko ndiye ndikhethe ukusebenzisa enedekhi enye kodwa olo luluvo lwam nendlela endiziva ngayo ngezinto eziphakamileyo. Xa iphakame kakhulu ndiye ndiyoyike.

Uba kuvumelekile ukubhatala okwexeshana nakuba ndingenalo ikhadi ngaloo mini ndingasebenzisa loo ndlela ivumelekileyo yokuba ndibhatale ngaloo mini kuba kuzandityela ixesha ukubuyela emva. Kodwa ukuba ikhona indlela yokwenza ikhadi ngoko nangoko xa kufikwa esitishini, ndingazama ukuthetha nomqhubi webhasi ukuze aqonde isimo endikuso ndithembise nokuba ndakuyilungisa loo meko xa ndifika kwi-bus station elandelayo ndiyilungise ngokwenza ikhadi elitsha xa kunokwenzeka. Xa kungenjalo kuthetha ukuba ndingathatha enye itranspoti efumanekayo okanye indlela yokuhamba njengetekisi nakuba kungekhoyo ndlela endiyithandayo.

Xa ndinokufumanisa sendisestophini ukuba akubhatalwa ngamali kusetyenziswa amakhadi ebhasi andinawukwazi ufaka umqhubi webhasi engxakini kodwa kungafuneka ndibone cebo limbi ukuze naye ndimkhuthazele, kusenokwenzeka ukuba ndihambe ndiyokukhwela itekisi ngaloo mini ze ndiyilungise imeko yam ekubuyeni ukulungiselela kusuku olulandelayo.

Yho! Makhi ufuna ukungena ebhasini kule nyanga. Hayi, ke mfazi into ezawufuneka kukuba uhambe uyozithengela ikhadi lebhasi leveki njengokuba uzawusebenza ukusukela ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu uqiniseke ukuba ufaka imali eyaneleyo for ezo ntsuku zontlanu ukwenzela ke ngoku uba xa ufika estophini uveza elo khadi xa ukhwela ebhasini kuba akukhutshwa mali ebhasini kwayekwa ukukhutshwa imali ebhasini. Xa ungenalo ikhadi akuzuvunyelwa uba ukhwele. So suku ngalunye qiniseka uba ikhadi lakho lisebhegini yakho ukuze ukwazi ukukhwela ibhasi efanelekileyo ngexesha elifanelekileyo ufike kwangexesha emsebenzini.

Ndingakhathazeka kakhulu xa ibhasi endiqhele ukuyisebenzisa ingafiki ngexesha kuba loo nto ingathetha ukuba andizulenza ixesha elifanelekileyo emsebenzini wam futhi loo nto iyamosha ulwalamano endinalo nabaqeshi bam ngoko ingandivisa ubuhlungu kakhulu. Kodwa ke ndicinga ukuba ukunyamezela usuku olunye xa ndiqhele intsebenziswano elungileyo nentle, ndingakwazi ukumcacisela umqeshi wam ngolo suku lunye okanye ngolo suku lunye ndifumane enye indlela yokukhawuleza ndiyofika emsebenzini.

Inokundikhathaza into yongafiki ngexesha emsebenzini kodwa noko xa ilusuku olunye ndinganyamezela futhi ndingamcacisela nomqeshi wam kuba ndiqinisekile uba le bhasi ummo wayo iyalibamba ixesha. So kusenokwenzeka ukuba sisizathu esinyanzelisileyo nesingxamisekileyo esenze akalibamba ixesha umqhubi wayo.

Ukuze ndihlale ndikhuselekile kungafuneka ndilinde ibhasi elandelayo ndize ndiyichaze imeko yam emsebenzini kuba ukukhwela kwibhasi engenazo izitulo bekuya kuthetha ukuba ndiza kuma ngeenyawo nto leyo engandibeka engozini xa kunokubane ingxaki ibhasi ime ngokungalindelekanga, ndingalimala. Ngoko ukuze ndizikhusele kungcono ndilinde elandelayo okanye ndibone enye indlela yokufikelela emsebenzini njengokuthatha iteksi okanye ndicela umhlobo ohamba indlela efanayo andiphe i-lift ndihambe naye.

Le meko ingaphazamisa ngokwenene indlela endenza ngayo izinto nendiqhele kwenzeke ngayo futhi ingalilibazisa nexesha lam lokufika emsebenzini. Kodwa ukuba ndinokuzifumanisa ndikwimeko enjalo sendingaphakathi ebhasini, apho ifika khona ndingabuzisa ngebhasi eya kule ndawo ndiya kuyo ndize nditshintshe ndicele ukutshintshelwa kwibhasi eya kule ndlela endiyifunayo. Ngaloo ndlela ndakube ndiyazikhusela ekukhuthazekeni ngento endingenakuyitshintsha.